Nkoka wa ku dlaya swifuwo eka minkhuvo ya ndhavuko i ku, ha tinyungubyisa tanihi maAfrika-Dzonga. Kambe na swona .

Hi mavonele ya mina, ndzi vona onge swakudya leswi tshamaka emathinini swi kahle eka rihanyo ra hina ntsena loko swi nga ndzi tlulelanga hi nkarhi. Swakudya swin'wana leswi tshamaka emathinini, swi aka emirini wa hina. Kambe loko swi va swi tlulele hi nkarhi, swi bihile ku ri hi nga swi dya hikuva swi ta vavisa rihanyo ra hina. Hikokwalaho swi kahle ku ri loko u ya exitolo mi fika mi languta ku ri swakudya leswi nkarhi wa swona ku ta fikela rini, leswaku swi nga ha dyiwi hi vanhu. Swakudya leswi nga le mathinini swi kumeka swona ti-vitamin to hambanahambana leti pfunaka ku aka miri, hikokwalaho ni ngo swi kahle.

Vurimi lebyintsongo byi hoxa xandla swinene eku hunguteni ka vusweti etikweni ra Afrika-Dzonga hi ndlela leyo hlamarisa. Loko hi endla swa vurimi hi kota ku vuyeriwa swinene nakona hi tlhela hi kota ku hlayisa mindyangu ya hina, na hina hi tihlayisa hi ndlela leyo hlamarisa. Loko hi endla swa vurimi ha kota ku ri hi nga famba hi xavisela vanhu la mugangeni. Nakambe ha swi koti ku hi nga famba hi tlhela hi xavisela van'wamabizinisi, hi kota ku xavisela na maxopo lamakulu eAfrika-Dzonga. Swa vurimi swi tlanga xandla lexikulu etikweni ra hina. Mavhengele lawo tala ma ka van'wamurimi.

Miganga yi nga tirhisana hi ndlela leyo saseka ku va va kota ku tirhisa vurimi tanihi xitirhisiwa xo nyika matimba eka ikhonomi ya South Africa hi ku va va hlanganisa mavonelo ya vona. Naswona va tlhela va kota ku vulavurisana hi swona, va tshama hansi va dyondzisa vaakatiko hi nkoka ya swa ku rima. Swa vurimi swi tlanga xi yi endla xikulu laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga naswona vantshwa va fanele va ntlhontlheteriwa leswaku ri va tirhisa e swa vurimi ku va va kota ku humelela. Swa vurimi swi nyika na matimba swinene eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga nakona swi tlhela swi kota ku nyika ikhonomi ya hina matimba.

Makhombo lama n'wamapurasi a nga hlanganaka na wona hi nguva ya ku kula ka swimilani ma tele swinene. N'wamapurasi a nga hlangana na makhombo ya ku va swimilana swa yena swi kumeka swi fa se swi kurile swinene. Naswona khombo rin'wani i ku va, ku nga va na vanhu lava va va endlaka.

Van'wamapurasi va fanele ku tekela nhlokweni e nxaka wa tihomu lowu va lavaka ku fuma ku va va kurisa e bindzu ra vona. Loko u ri n'wamapurasi u lava ku kurisa bindzu ra wena, u fanele u hlawula e homu leyi nga ta kota ku ku vuyerisa, yi kota ku va na swihon'wana leswaku e bindzu ra wena ri kula. Kutani swi ngo swi ta lava u hlawula e homu ya xisati leyi nga ta kotaka ku bebula swihon'wana leswaku yi pfuna business ra wena leswaku ri kulela mahlweni. Nakambe ku ta tlhela ku laveka na homu ya xinuna leswaku yi ta pfunetana xikan'we na homu ya xisati. Van'wamapurasi va fanele va tekela enhlokweni swilo sweswo loko va lava leswaku mabindzu ya vona ma kula.

Loko ni ri mutithi wa le mapurasini, ku fanele ni tiva e nawu lowu tirhisiwaka emapurasini. Loko ku ri na swidzhedzhe, ku fanele hi swi tiva leswaku swi fuwiwa na swona swi lava ku nakekeriwa emapurasini. Hikokwalaho ndzi ta tirhisa e nawu lowu tirhisiwaka emapurasini. Loko muthori a ndzi fonela ni ta kota ku ya epurasini ndzi ya vona ku ri swifuwiwa swi tshamisekile nakona swa ha hlayisekile hikuva ni, xidzedze xi nghozi swinene eka swifuwo. Muthori wa mina loko a ni vitana ku ri na xidzedze, a ndzi voni ku ri na xilo lexi nga hoxeka hikuva ni u lava leswaku hi kota ku sirhelela swifuwo, naswona na hina hi ta swi sirhelela hi karhi hi sirhelelekile eka xidzedze.

Miroho leyi yi nga omisiwa ni tshame ni yi dya swinene, ene naswona .

Ndhambi yi na xandla swinene eku dlayeni ka vurimi. E mhaka leyi i ntiyiso, yi dlaya ngopfu eka swirimi. Hikokwalaho swi na nkoka ku ri mi tshama mi ti lunghiserile eka ndhambi. Hikuva ni ka wun'wani nkarhi loko yi ta, a yi vuli leswaku ni le ku teni. Ho vona se yi fikile u nga lulamisaka nchumu leswaku va u zama ku sirhelela e swirimi swa wena. E ndhambi yi onha ngopfu, yi onha na le ka swifuwiwa swo fana na tihuku. Tihuku loko to nghenela hi mati ti kumeka ti lova. Naswona ku lava ku fana na swifaki, loko ku ri na ndhambi swa ntsuvuka le hansi kumbexana swi etlela hikokwalaho ka ku khuluka ka ndhambi.

Ku va u tirhisa e tihomu to hambanahambana swa pfuna eka purasi ra wena hikuva, loko wo kuma leswaku u tirhisa e homu yin'we kumbe tihomu ta muxaka wa ku fana, loko tihomu teto to kuma ti khome hi mavabyi kumbe ti ri na swiphiqo swo karhi a mi nge koti ku va mi kuma e nyama kumbe masi. Swi sasekile i ku va i kuma e masi na nyama eka tihomu ta wena hinkwato, kambe naswona ti pfunana hi ku va ti nyiketa vanhu e masi. Naswona i kota ku vona leswaku e homu yo karhi yi nyiketa e masi lawa nandzika, kambela yo karhi yi nyiketa nyama leyo na nandzika. Na vanhu na vona va kota ku va na mavonelo ya vona naswona va kota ku va va tilangela leyi va rhandzaka yona.

Hi mavonelo ya mina ni vona onge e ndlela yo sivela tihomu mavabyi i ku i landzelela swileriso leswi madokodela ya tihomu va ku nyikaka swona, kumbe mi tirhisa e ti-procedure leti ti tirhaka eka ku sivela tihomu. E ndlela yo sivela tihomu leyinene i ku va i kota ku ti tlhavela, naswona i tshama e ti kambela tihomu ta wena hi masiku hinkwawo. E tihomu a hi swifuwo leswi swi nyenyelaka, naswona swi na nkoka eku va u ti hlayisa hi minkarhi hinkwayo. Tihomu a ti lavi i vhela i ti tshineta i ku a tihomu a ti vabyavabyi nkarhi wo tala. Sivela tihomu ta wena hi ku ti tlhavela.

Ku virisa ka masi swa pfuna ku ma hlayisa nkarhi wo leha. Hikuva loko u ma virisile wa kota ku va u ma veka efurijini ya wena. Nkarhi wun'wani na wun'wani loko u navele ku ma dya, wa swi kota ku ma teka naswona u ma dya. Swi na nkoka swinene leswaku loko mi heta ku senga e masi mi ma virisa leswaku ma nga veki e rihanyo ra n'wina eka risk-i. Loko mi virise ka masi swi ma khipha leswaku ma va fresh-i nkarhi hinkwawo. Naswona ma tshama nkarhi wo leha, hikuva loko mo ma veka ma nga virisiwanga ma hatla ma onhaka kumbe ma hatla ma ndlhulela hi nkarhi wa wona.

Vurimi byi hoxa xandla swinene eka tindhawu leti hikuva, emakaya ya kona a ma koti ku fikelela emavhengeleni hikuva u kuma leswaku va tshama ku kule na le mavhengeleni. Loko ku ri na vurimi va kota ku va va kuma swakudya leswi swi nga fresh ende naswona swi kota ku va swi pfuna maAfrika-Dzonga lavo tala hi ku va nyiketa e mitirho. Vurimi lebyintsongo byi hoxa xandla lexikulu eka tindhawu leti hikuva, vantshwa na vona va swi kota ku va va kota ku ri rima nakona va kota ku kuma swakudya va hlayisa mindyangu ya vona va nga vi na ntshikelelo ya miehleketo. Hikuva swakudya hi swona swa nkoka.

Van'wamapurasi lavatsongo vo tala va hlangana na swihinga leswikulu swa ku fana na ku, va hatla va swi tirhisiwa leswi va nga kotaka ku tirhisa swona loko va endla swilo swa vona swa vurimi. Va kumeka va langutela na swihinga swo fana na ku u kuma leswaku, murimi a nga na swa ku fana na materetere, u kuma leswaku e ndhawu ya kona nonoha, ku na byanyi lebyi bya ku nonoha. Ene tindhawu leto tani e swikomu, u kuma leswaku a swi koti ku fikelela ku khipha mihandzu hinkwayo leyi nga le hansi. Kutani swi va tikela swinene. Loko swi ta na ka timhaka ta macincelo ya maxelo swa va tikela hikuva loko maxelo ma cinca, swi lava na ntirho wo yima

Munhu a nga hlela bindzu ra yena ra swa vurimi hi ku tiyiseka leswaku swilo hinkwaswo leswi lavekaka swi kona naswona swilo hinkwaswo leswi a nga ta swi tirhisa swi kona ene nakona swi le ka xiyimo xa kahle leswaku a nga xi tirhisa ku bindzu ra yena ri ya mahlweni.

E ndlela wo khayela nkaka i ku e nkaka lowu swi lava u khayela u vekela esayitini nakambe i tlhela i khayela na tihaka ta kona i ti vekela esayitini kambe xana ku khayela timanga i khayela i ti veka endhawini yin'we.

Leswi swi nga ni endla ni titwa ni nga ri kahle emoyeni swi nga ni tshova e moya wa mina hikuva ni a ndzi lavi xilo xa bad lexi nga ta humelelaka eka bindzu ra mina kumbe xilo xa ku xi ta ndzi kanganyisa ku ri bindzu ra mina ri ya mahlweni na swifuwo swa mina swi kula.

Ndzi nga hlayisa swakudya swa mina hi ku swi veka endhawini ya ku yi titimetela leswaku swakudya swa mina swi nga onhaki swi tshama swi ri kahle ku fikela loko e mhinsi yi tlakula tshuri.

Vakhale a va languta ku vula leswaku mavoko ya wena a ma nge tsandzeki ku ku endlela leswi swi nga ta ku pfunaka hikokwalaho u fanele u tirhisa mavoko ya wena leswaku ma ku pfuna ku ri u kota ku hanya.

Mina ni nga tsakela swa ku va swi tiyisiwile hikuva a swi na vunghozi ngopfu naswona swa kota ku tshama nkarhi wo leha kambe xana swa le mathinini swi na vunghozi loko swo ndlhulela hi nkarhi swi nakona swi na maendlelo ya swona loko u pfula swakudya leswiyani loko u heta ku pfula swakudya leswi nga le thinini a swi lava u tshiketa i nkarhi wo leha swi ri thinini hikuva ni swi nga vavisa rihanyo ra wena.

Ku va hi ri na swidziva swa maribye laha Afrika-Dzonga swa hi pfuna swinene naswona swi hlohletela ku vamatiko van'wana vana va ta va ta endla ebindzu laha tikweni ra hina naswona hi kota ku vuyeriwa tanihi maAfrika-Dzonga swi tlhela swi pfuxa ikhonomi ya hina.

Vaxavi lavakulu va swixavisiwa la tikweni ra Afrika-Dzonga i van'wamabindzu lavakulu tixopo letikulu leti fanaka na vo Shoprite na va Spar hi vona lavakulu va swi xavisaka swa vurimi bya Afrika-Dzonga.

E mpfuno lowu va wu kumaka van'wamabindzu ka mfumo i ku va va seketela mabindzu ya vona hi ku humesa mapfhumba wo karhi lawa pfunaka van'wamabindzu naswona loko u lava ku pfuniwa hi mfumo swi lava u apulayela nakona u va u meet-a ti-requirement ta kona ku va u kuma mpfuneto.

Loko ndzo vona munhu a yiva epurasini ra mina ndzi nga vita va xilamulelamhangu so ku va ta kota ku ta ni pfuna hikuva a ni nge swi tivi swa ku munhu loyi i hlome yini la a nga kona.

E nkoka wa swikwavava emirini wa munhu i ku swi n'wu nyika ti-vitamin na energy naswona swi tlhela swi aka masocha ya miri swi endla leswaku munhu a va na rihanyo rinene naswona a titwa ingaku i muntshwa.

Mhaka leyi a ku ri ntiyiso swi lava u landzelela nawu wa kona lowo dlaya e homu naswona swi lava munhu loyi a yi dlayaka a va a ri na vutivi bya ku dlaya e homu hikuva mi nga ka mi nga tiphini hi nyama ya kona.

Makhasimende ya mina lawa yo rhandzeka namuntlha ni mi khomele i miroho lowo leswaku miri wa wena wu va na ma-vitamin naswona wu nyika e rihanyo lerinene leri kalaka ri nga heli ti kumile e muroho wa wena wa tin'hwembe hikuva wu tsakisa masocha ya wena ya miri.

A ndzi ta kombisa xivilelo xa mina eka mfumo hi ku xana loko mi ni tekela endhawu leyi a ni lava ku ti endlela ebindzu ra mina ndzi ta ti hanyisa njhani naswona ndzi ta vona ndzi endlise ku yini hikuva mintirho ya kala ndzi ama ku ti hluvukisa ndzi ta kombela mi ndzi siza hi vona leswaku hi ta endlisa kuyini ku ri ni ya mahlweni na bindzu ra mina.

Mina ndzi vona onge mfumo wu langutele leswaku emadorobeni endhawu ya kona yi hluvukisiwile ene naswona makhasimende ma tele kona kambe xana emakaya swilo swa kona swi fambela ndzhaku naswona a ku na ti-resources to karhi leti nga ta pfunaka ku bindzu ri ya emahlweni.

Ti-drone ti pfuna van'wamapurasi hikuva ti kota ku fikelela ti vona na tindhawini ta leswaku van'wamapurasi a va nga ta kota ku ti fikelela naswona ti kombisa e xifanekiso lexi nga helela ene naswona u tlhela i kota ku xi zoom i kota ku vona kahle.

Mina ndzi vona onge van'wamapurasi loko vo tshika ku dlaya switsotswana hi tikhemikhali mabindzu ya vona a va nge yi helo naswona swi ta va khomelela etlhelweni ra vona ra swa ma-business swifuwo swa vona swi nga fa.

A ndzi ta byala marhupi hikuva marhupi ma rhandza ku byariwa ehenhla ka lwangu naswona a ma ta kula kahle.

Ndzi nga antswisa xiyimo lexi hi ku va ndzi zama ndlela ya ku ti borhela e mati kusuka ehansi leswaku vanhu va ta pfuna swifuwo swa mina nakambe ndzi nga zama ku ri ni swi akelela leswaku dyambu ri nga koti ku swi fikelela.

Ndzi nga titwa ndzi tshovekile emoyeni swinene ku ku kurisa swifuyiwa a swi easy naswona ni nga zama ku fonela va ndzawulo leswaku va ta kota ku ndzi pfuna ndzi vona leswaku ndzi ya njhani hi mhaka leyi emahlweni.

Ndzi nga va kucetela hi ku va ni sungula ni va vonisa e nkoka wa ku tirhisa tikhemikhali naswona ndzi nga tlhela ndzi va dyondzisa leswaku tikhemikhali leti ti tirhisiwa kuyini naswona va ta vona e mbuyelelo wo saseka.

Swilo leswi swi rhumeriwaka ematikweni mambe i swilo swa ku fana na tinyama ya homu na chicken na swin'wana na swin'wana swa swibyariwa ku fana na swifaki na timanga.

E mbuyelo byo biha lebyi tikhemikhali to dlaya switsongwatsongwana ti nga na byona eka mbangui i ku loko wo chela byi tele swi nga ku onhela e swifuwo swa wena kambe xana loko wo ka u nga tirhisi ti-instruction leti va nga ku nyiketa tona u nga kala u vavisa vanhu lava nga ta dyaka.

Swivangelo leswi endlaka leswaku van'wamapurasi va titshega hi tikhemikhali eka vurimi bya manguva lawa i ku tikhemikhali leti ti na matimba swinene naswona ti tlhela ti kota ku tisirhelela e swifuwo swa wena.

Swikombiso swa ntumbuluko leswi ni swi tirhisaka ku vhumba ku sungula ka nguva yo byala i ku va ku va na mpfula mpfula ya ku va yi nga ni hi matimba lamakulu kambe yo endla hi ku haxa ku ri le hansi ku kota ku tsakama leswaku hi ta kota ku byala.

Ku cincacinca ka swibyariwa i ku va i byala swibyariwa swin'wana eka sayiti yin'wana i tlhela i byala swin'wana hala leswaku loko leswin'wani swi nga hanyi leswin'wana swi ta kota ku hanya swi ku nyiketa mihandzu.

Vuhlayisi bya ti record lebyi ndzi faneleke ku byi hlayisa eka migingiriko yo lawula switsotswana i ku va ndzi byi sirhelela hi tindlela hinkwato leswi ni nga ta kotaka hikuva ndzi landzelela ti-instructions leti ndzi va ka ndzi nyikiwe tona leswaku ndzi ta kota ku swi hlayisa swi hanya.

Ndzi nga antswisa eku tlakuka ka swakudya emugangeni wa hina hikuva ndzi nga nyiketa vantshwa van'wani emintirho naswona mina ndzi xavisela vaakatiko hi ti prices ta le hansi hikuva ndzi twisisa leswaku ikhonomi ya hina ya vaviseka naswona vanhu a va na mintirho.

Misava ya mina ndzi nga yi sirhelela hikuva ndzi yi rima ndzi phemelela la hansi leswaku loko ku ri na mpfula yi ta kota ku tsakama kahle leswaku loko ndzi byala swi ta kota ku mila kahle naswona loko ni vona nga ku ku na mpfula ya xihangu ndzi nga teka emazenge ni ma celela leswaku mpfula yi nga fikeli laha ka misava leyi ni lavaka ku yi tirhisa.

Switirhisiwa swa nkoka leswi lavekaka loko ndzi lava ku sungula swa vurimi i switirhisiwa swa ku fana na tractor swikomu na mafoxolo na swilo swa ku cheleta.

Hi mavonelo ya mina ndzi vona onge ti-GMO ta nkarhi lowu taka ti ta tsariwa hi ndlela leyo hambana ni ta sweswi hikuva thekinoloji yi antswisa swilo.

Varimi va nga papalata eku yiva hikuva va tikumela vanhu lava va nga ta kotaka ku va vekela tihlo emapurasini ya vona loko loko va ha fambise eswilo etimakete vanhu va ku fana na ma security leswaku va va hoxela tihlo eka swilo swa vona.

Eya mina ndzi vona onge swi lava tekeriwa enhlokweni swinene hikuva vakokwana va tiva maendlelo ya swilo naswona va kota ku landzelela milawu naswona swilo swa ku va swi byariwa hi vakokwana na swilo swa ku va swi nga byaliwanga hi vona swa kota ku vonaka hikuva vakokwana va landzelela nawu.

Swivilelo leswikulu swa mahanyelo leswi rhendzeleke vutumbuluxi bya GMO i ku va swi na ku khumba rihanyo ra hina especially eka vana lava va ha kulaka swi khumba rihanyo ra vona swinene hi tindlela leto hlamarisa.

Leswi swi antswaka swakudya swa le mathinini kumbe leswi titimetaka mina ndzi vona onge hi leswi titimetaka hikuva swe le mathinini swi na ku va swi khumba rihanyo loko wo swi pfula i tlhela i swi tshika la mathinini swi na nkarhi leswi swi menteriweke wona leswaku swi nga tshami ethinini.

Mina ndzi vona onge ku lwisana na switsotsowana i ku va i sungula i haxa before i byala swilo swa wena kambe nakambe loko so i hete ku byala i tlhela i pureya swilo swa kona leswaku u ta kota ku sivela switsotsotswana leswi.

Swi na nkoka swinene ku tiva tindlela to hlayisa swakudya swo hambanahambana hikuva i ta ti kuma i ri na swo dya leswi swi nga pepa kambe futhi swi tlhela swi yaka na masocha ya miri hikuva swi hlayisiwile.

Eya ku na milawu ya kona yo tirhisa swilo leswo papalata eswitsongwatsongwana hikuva loko wo swi tirhisa ku nga fanelanga swi nga ku onhela eswimilana swa wena.

Mina ndzi vona onge maendlelo lawo hlayisa mati i mathangi mathangi ni vona onge hi wona lawa endlaka leswaku mati ma hlayiseka kahle hikuva ma halaka ntsena hi loko u va u pfulerile.

I fanele i languta leswaku ri i gcoke ma gloves before u nga swi endla ku dlaya switsongwatsongwana naswona swi lava i landzelela swiletiso leswi va nga swi tsala laya leswaku u swi endlisa ku yini.

Switirhisiwa swa vurimi swi cince hi ndlela leyi ya kahle hikuva minkarhi a yi fani eka minkarhi leyi nga hundza a ku nge tirhi switirhisiwa swona leswi a swi tirhisiwa khale se ku tirhisiwa swa manguva lawa hikuva hi fambisana xikan'we na thekinoloji.

Loko i lava ku ti xavela switirhisiwa swo durha kumbe ku swi hakela swi lava u ya emavhengeleni ya swona laha swi kumekaka kona hi kona u nga ta kotaka ku swi kuma naswona loko u vona e ngo a wu nge koti ku fikelela emali leyi lavekaka i ta kota ku apulayela ti-fund.

Xilaveko xa vatirhisi va swakudya swa organic na swa laha kaya swi khumba vutumbuluxi hi ndlela yin'wana yo hlamarisa swinene hikuva vanhu se va xava swakudya leswi nga tumbuluxiwa naswona va khohlwa hi leswiya swa le ndzhaku.

Entirho lowu van'wamapurasi va wu endlaka i ntirho lowu wo saseka swinene hikuva va kota ku ti rimela va tlhela va tibyalela eswilo swa vona before va byala va rhanga va rima va tlhela va hlakahlela emabyanyi laya leswaku va ta kota ku byala eswilo swa vona kahle.

Swiphiqo leswi ndzi langutanaka na swona i xiphiqo xa ku va ku nga ri na mpfula kumbe ku hava emati lawawani ni nga ta cheletaka hi wona eswifuwa swa mina.

Etipulani ta backup ta nkoka eka vurimi loko masiku yo byala ya cinca i ku va i yendla sure leswaku i na mati yo ringanela leswaku i ta kota ku cheleta eswimilana swa wena loko ku ka ku nga ri na mpfula.